Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go ka nna tsela e e monate ya go tlosa bodutu ka gonne, o ka tshameka le batho ba bangwe gongwe le gongwe le fa o le nosi. E thusa go nna le maitseo a boitlosobodutu, go aga botsala le ba bangwe mo inthaneteng, le go ithuta maano a maša, gape e ka nna metshameko ka gonne go na le meputso, di khupamarama, kgotsa maemo fitlheletse fa o tshameka sentle, ka jalo go kopanya boitlosobodutu le kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go dira gore e nne tsela e monate ya go iphitlha ka nako.

Ee, go nna ga metshameko mo megaleng go ka dira gore batho ba seke ba tshameka ka bonatla, fa metshameko e le mo megaleng fela batho ba ka ikutlwa e le tiro e e tlwaelegileng go nna le go itlosa bodutu, gape bana ba ka se itumeletse go tshameka ka tlhago ka gonne go na le melao le maemo a thata, ka tsela eo gonna ga metshameko mo megaleng go ka fokotsa boitumelo jwa go tshameka.

Motshameko o ko itseng ke valorant, Valorant ke motshameko wa kgaisano o o dirang ka ditsela tse pedi, go dira ditlhopha le go lwantsha ba bangwe, o tlhoka boikemelo tlhagiso ya methapo le le maano a maatla, fa o rata kgaisano e e tseneletseng o tla kgatlha ke go dira ditlhopha le go lwantsha basimane ba bangwe ba ba tsebang kgotsa ba ba itseng go tshameka sentle.

Di di fetotse tsela e batho ba tshamekang metshameko ka ditsela tse mmalwa tse di botlhokwa. Pele, di dirile gore metshameko e nne ya kgaisano e e oketsegileng le ya lefatshe lotlhe ka gore batho ba kgona go tshameka le ba bangwe kwa mafelong a kgakala ka inthanete. Bobedi, di dirile gore go nne le mefuta e mentsi ya metshameko go tloga mo metshamekong ya setso go fitlha mo metshamekong ya ya bosetšhaba, le mokgwa wa mobile. Boraro, di ama tsela e e metshameko e e dirisiwang go ithuta, go rulaganya dikatlanegiso, le go oketsa bokgoni jwa boitshwaro jwa kgaisano ka go fa batshameki dikgato tse di tseneletseng tsa go kgetha diphetogo le maemo a metshameko, ka kakaretso di fetotse metshameko ya gompieno go nna e e itekanetseng e e kgethegileng e kgaisano.

Ke rata thata metshameko ya ka gonne e nna motshameko o o tseneletseng, o okgonang go go tshwarela maikutlo go dira gore o nagane ka mono le go itlosa bodutu. Se se nkgatlha ka gore o ka tshameka ka nako fa le fa le go kgona go ikopanya le ditsala kgotsa batho ba lefatshe lotlhe, le fa go ntse jalo nkgopola e ka nna gore go tsenwa ka nako e e fetang mo metshamekong e ka dirang gore o lebale ka dilo tse dingwe tse di botlhokwa jaaka tiro, sekolo, kgotsa boroko. Go tla mo metshamekong, go ka nna le kgatlhego mme tlhokego ya go itlhopisa gore o seke wa itatlha fela mo go yona.

Dilo tse di tlhokegang fa motho a batla go tshameka metshameko ya inthanete ke, mogala o o tseneletseng inthanete, sediriswa se se tshwanelang jaaka laptop-o kgotsa desktop, akhaonto mo metshamekong, bontsi jwa metshameko ya mo inthaneteng e batla gore o nne le username le password, go tsenya motshameko, go nna le download-o, kgotsa go tsena mo setsheng sa motshameko, App store, stream, epic, playstation or xbox. Tsela ya go tshameka le ba bangwe, metshameko ya mo inthaneteng e e tumileng ke for night , Call of Duty, Mind Craft, Amongst us, le FIFA kgotsa football.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse, e ka ama bophelo jwa gago mo ditseleng tse di farologaneng ka fa gongwe e ka go thusa go iketlisa maikutlo go nna le metshameko le ditsala le go godisa bokgoni jwa gago jwa go akanya ka bonako le go rera maano, le fa go ntse jalo fa o sa kgaotse go tshameka go ka tsenya kgatelelo mo mading, go baka boroko jo bo sa tsamaelanang, go nna mo tikologo e e sa itumediseng, le go fokotsa nako ya go dira ditiro tse dingwe tsa letsatsi. Go botlhokwa go nna le nako e e lekanyeditsweng ya go tshameka le go itlhokomela.